Hangatangata dintwa tsa beng, ba makoloi a baeti di bakwa ke taba ya hore mokitlane oo ba o fumanang, tjhelete eo ba e fumanang e leng hore ba e fumana ha kgwedi e fela e nyenyane, mme ha e kgone ho kwala ditabatabelo tsa bone ha e kgone ho di kwala. Hape e bakwa ke hore, ba batluwa tjhelete e ngata haholo hore ditsela di lokiswe, mme ditsela di qetella di sa lokiswa batho ba ja tjhelete eo. Hobane koloi ha e tsamaya tseleng ya patala, ya patala hore e tsamaye tseleng, mme tsela eo fore tsela eo o tla qobuwa bothata bo ka yona ke hore batho ba sebeletswe hantle, ba sebelletswe jwalo ka ha ba tshepisitswe, mme ke nahana e tla fokotseha bothata boo bo tla fokotseha.

Hangata sefofane ke tseba se tloha mona airport-o e ngwe se ya airport-ong e ngwe, mme hee ka taba ya hore sena se kgutla tseleng ha ke ikutlwe ke ikutlwa hantle, mme hobane mabaka aka a sebetsa ka nako ebile le nako ya hore ke ye mohlakanong ona e tlo feta. Jwale hona jwale nna ke bona hore ho le bobebe hore ke founele batho ba pele mane mohlakanong ke ba hlalosetse ka mathata ao ke ileng ka a fitlhela ha ke le tseleng ya sefofane, mara ke tlo ba hlalosetsa hore ke tlohile ka nako bothata ke ke taba ya hore sefane ke sona se kgutlang tseleng.

Monghadi ka bona o palamisitse batho ba bangata. Ba fetang palo e lekanyeditsweng batho hore ba palame ka mona ka tekesing, mme tsela ya hore o fumane dikotsi tsa mebileng e ngata haholo, e ngata haholo hore o fumane dikotsi tsa mebileng, mme o tlo tswa kotsi le tlo tswa kotsi le le bangata ka mona ka tekesing. Jwale ho betere ha le lekane ditulo tse ka tekesing hore le kgone ho ifasa ka mabanta ane a tshireletso jwale ha le feta palo ya ka tekesing, ba bang ha ba tlo kgona ho ifasa ka mabanta ana a ho sireletsa ha o ka etsahala kotsi mebileng mme ba tlo tswa kotsi. Jwale ka kopo ntate ne ke kopa le lekane le palo e dumeletsehileng hore le lekane le yona ka mona ka tekesing.

Ke tlo hlalosetsa bakganni ba ditekesi hore bomme ba na le tokelo le bone ya hore ba kganne ditekesi, mme ba na le tokelo ya hore le bona ba palamise batho kapo bona baeti. Ba ba ise ditulong tseo ba yang ho tsona, mme le bona bomme le bone ba tlamelehile hore ba fumane tjhelete, le bone ba kenye letsoho ka tlung mane ba thusetse, hobane le bona bomme ba na le malapa ao ba tlamehileng hore ba fepe, mme ba na le ditlhoko tse ba tlamehile ba di etse tsa bona, mme ha ba ka fuwa monyetla ona wa ho kganna ditekesi ke nahana ditlhoko tsa bone di tla fokotseha, mme le bomme ba bang ba tla fumana mesebetsi.

Nna ke nahana hore batho ba fumane dintho ha bonolo renkeng tlametse ho bulwe ona mmaraka, or batho ba kgone ho reka kapa ona mabenkele haufi le renke. Ba atometse mabenkele a hole a hole ka toropong hore a atomele bathong hore batho ba kgone ho fumana dintho ha bonolo.

Eya, ke e mong wa ba neng ba ipelaetsa kgahlano le ho patala tjhelete eo e ngata letsatsi le letsatsi, hobane mesebetsing mo re sebetsang teng ha re fumane mokgolo o mongata hore re patale tjhelete letsatsi le letsatsi hore re kgone ho kena tseleng. Mosebetsi mo re sebetsang, ha re fumane tjhelete e tla batla hore e tswe tsatsi le letsatsi, mme ha re ka patala tjhelete ya e-toll tsatsi le letsatsi tse ding tsa dintho re tlo sokola bo dijo, le bana ba tlo sokola thepa ya hore ba ye sekolong jwalo ka bo dibuka, hobane tjhelete e tla be e tsamaya e ya tseleng tsatsi le letsatsi.

Nna ka pono ya ka, ke hore dibese tsena tse nkang maeto a matelele tshwanetse di be le bakganni ba babedi, hore ha mokganni enwa o mong a kgathetse ke ho kganna ho bona le o mong a thusang mokganni enwa e mong ho kganna. Hobane bakganni ba bangata ba kgathala tseleng, mme ba iphumana se ba robetse ntse ba kganna mebileng, mme ho qetelletse ho hlahile kotsi hobane mokganni enwa o kgathetse jwale ha ba thusana dikotsi di tla fela.